Budget ya sekolo ha e dumelle bana ho ja dijo tse nang le phepo. Mme ha sekolo se ka jala meroho e fapaneng, se ka thuseha haholo. Meroho e fapaneng ha e thuse fela. Ee, ho jala meroho e fapaneng ha ho thuse fela ka ho boloka tjhelete or ka lebaka la hore tjhelete e nyane. Meroho e fapaneng ha e jowa sekolong ke bana ba sekolo, e fa bana ba sekolo matla. E thusa bana ba sekolo ka dikelello tsa bona. Bana ba sekolo ba tlo sebetsa ka thata dibukeng tsa bona, ba tlo nahana ha hona le seo ba se ngolang dikolong. Mme ka seo ba tlo pasa.

Ha ke bona motho a sa phelang hantle. Ke tlo mo eletsa hore a tsamaye a ilo bona ngaka. Hobane a ka se tsebe seo e leng hore se mo tshwere ka nako eo. Mme ho bohlokwa ho ya ngakeng kapa kliniking ya mmuso kgafetsa-kgafetsa kapa sepetlele kgafetsa. Ho lo hlola mmele wa hao, ho lo hlola hore e kaba eng se e leng hore se o tshwere. Kapa ho hlola hore o ntse o le hantle mmeleng le kelellong.

Tjhe, nka se kgone ho ya toropong, ke tlohe mahaeng hore ke lo thusa batho ba toropong. Hobane le batho ba mahaeng ba hloka thuso. Seo nka se bolellang mmuso, ke hore mmuso e fane ka metjhini e thusang ho hlola batho, e thusang batho ha ba kula. E fane ka dipidisi tse hlokahalang ho batho ba mahaeng hobane batho ba mahaeng le bona ke batho jwalo ka ba ditoropong, le bona ba hloka thuso jwalo ka ba ditoropong. Ha se batho ba toropong fela ba hlokang thuso, ha se batho ba toropong fela ba lokelang ho phela hantle. Empa le ba mahaeng se ba tshwanetse seo.

Jwalo ka motho ya sa kgoneng ho patalla sepetlele sa poraefete. Ke ile ka tlameha ke hore ke kope setulo hore ke dule fatshe ha ntse ke emetse hore mola o tsamaye. Ho ba kaofela batho ba moleng oo, ba hloka thuso jwalo ka nna, ha se nna fela ya hlokang thuso. Mme ho hlompha seo batho ba leng ka hare ho sona ho bohlokwa haholo, ho thibela di qabang di pakeng tsa batho. Mme nka fumana hore hona le e mong ya kulang ho feta nna, kapa e mong ya lemetseng ho feta nna hona moleng oo wa sepetlele, wa ho kena sepetlele.

Hore ditshebeletso tsa tshohanyetso di fihle ka pele moo di bitswang teng. Ke nahana hore ho tlaba bohlokwa haholo, ha dikoloi tseo tsa ditshebeletso di ba teng lekeisheneng le leng le le leng. Mme di be ngata, ho fapana le hore ho sebediswe dikoloi tse pedi fela tsa ditshebeletso tsa tshohanyetso. Hobane seo se kenya maphelo a batho tsietsing, se kenya maphelo a batho kotsing. Hobane di diehisa ho fihla moo di bitsiweng teng.

Ke ile ka utlwa bohloko haholo ke dipidisi tseo, hobane ha di ya ka tsa nthusa ka letho. Ke ile ka nona ho feta. Ka se ke ka bona phetoho ya letho, mmeleng wa ka hobane dipidisi tseo ne di sa tlo nthusa ka ho nona empa di ne di tlo nthusa ka ho theosa mmele. Mme ke sona seo se kileng, se ileng sa nkutlwisa bohloko haholo. Ka bona le tjhelete ya ka e senyehile, nako ya ka e senyehile ya hore ke nke dipidisi tseo.

Ke nka mo fa keletso ya hore a nke dipidisi tseo kapa moriana oo wa ARV hohle moo a yang teng. Hore ha nako ya hore a nwe moriana oo e fihla, a seke a sokola mme a nke moriana ka yona nako eo hantle. Ho ba ha a siya moriana oo kapa dipidisi tseo ka tlung, seo setlo kena, se tlo kenya bophelo ba hae kotsing ha nako ya moriana, ya ho nwa moriana e fihla mme moriana kapa dipidisi di le siko ho yena.